Ndicinga uba iSundowns inekiti egqwesileyo. Ndisitsho njena kuba iSundowns inganangxaki nokusebenzisa imali nokuvelisa and ke ngoku bona bayakwazi uba bathenge ezivenkileni apho ukwazi ukuthunga khona kakuhle nemali yabo bayakwazi ukuyisebenzisa, ababambi sandla bona xa befuna into baye bayenze injalo.

Owu uMzantsi Afrika wasingatha laa msebenzi ngendlela elungileyo, bakwazi ukulungisa kwangexesha yonke nje into yahamba kakuhle kodwa iqala injalo. Kaloku xa kuzabakho umdlalo omkhulu kuyafuneka uba kulungiswe, yonke into ilungiswe kwangexesha nokukhuseleka oku kuyafuneka uba bakhuselekile abantu abaza bazodlala ibhola bangaziboni besemngciphekweni. Yonke ke loo nto leyo iSouth Africa yayiyenzile yama kakuhle.

Ukubukela uphuma kwelanga yinto esendikhe ndayenza leyo endisayenzayo nangoku, kuba xa ilanga lisaphuma kuye kubekho ingqele phakathi endlini ebandayo ngoku xa ndiphuma ndiyobukela ilanga phandle ndiva ubushushu obu bumnandi belanga. Xa kubandayo endlini uyaphuma uyogcakamela ilanga phandle libe liphuma limile kakuhle. Liyabukeka ke ilanga xa liphumayo.

Eyi kwixesha esiphila kulo ngoku ukuqubha ayiyonto efana nje ibe nokubaluleka okanye ibe nokwenziwa, abantu abaninzi nje ukuqubha yinto nje engakhathalelekanga kakhulu nakwizikolo zethu akufundiswa ukuqubha. Kodwa ke ukuqubha kubalulekile ngoba ngamanye amaxesha siyahamba siyeni elwandle umntu afumane ingxaki ekufuneke encediwe, kodwa urhulumente wethu akayipapashi, akayixhasi akayifaki nasezikolweni uba abantwana bafunde ngayo.

ISundowns yeyona ineqela lebhola ekhatywayo enekiti entle and igqwesile kuba kaloku yona ifana nekiti yenye yeetimu zangaphandle kodwa ke ugqwesile intle kuba iyafikeleleka ebantwini. And ke ngoku iSundowns yeyona timu yebhola ebalaseleyo nedumileyo kakhulu ngokudlala kwayo.

Ewe ndingavuma ukuhamba ndifunde ndizokwazi ufunda uMzantsi Afrika wonke, ndazi iindawo. Owu ndingalithanda elo thuba elo, kuba kaloku iindawo esihlala kuzo thina asikwazi ukwazi ngezinye iindawo kuba kukho zikude awukwazi ufikelela. Kodwa xa unofumana ke ithuba elivelayo lokuba ukwazi utyelela yonke indawo apha eMzantsi Afrika, hayi ndingayithatha loo, ndingalithanda elo thuba elo.

Ndakhe ndabona kudlala e-stadium lo mdlalo lowo kwakudlala iKaizer Chiefs apho ithi ityiwa abalandeli bangafuni ukuva uba iyatyiwa babe nobundlobongela bafune ubetha abantu ngenxa yoba itimu yabo ityiwa. Owu ndayihleka ke wethu, kuba kaloku itimu yabo ityiwa njena kuba bona bengazimiselanga abadlali ukudlala, ngoku abalandeli abafuni udibana abafuni uyamkela loo nto ingxaki yabo. Hayi ke ndahleka ke, iyahlekisa ke leyo.

Imidlalo ye-elektroniki yona yona ilungile kwaye iyabenza abadlali bayo baphephe ezintweni ezininzi ezenzekayo ngaphandle, kodwa xa sele ungumntu usoloko uhleli wedwa ngalo lonke ixesha ayilunganga loo nto leyo ngoba ukhethekile kakhulu ebantwini awukwazi uba uhlale nabantu, uhleke nabantu. Iye le midlalo le ibenze abantu babe nemiva ndedwa bangakwazi ukuhlala nabanye abantu kuba umntu seqhele ukuhlala yedwa.

Mna ndithanda ukuchitha ixesha lam nosapho lwam kuba kaloku xa ndihleli nabo azikho iingxoxo and akukho machuku, ndihleli nje nabantu basekhaya endisondelelene nabo andinanto ezixoxisayo okanye mhlawumbi kube kuxoxwa izinto mhlawumbi ezidibene nochuku phakathi. So ndiye ndithande uba ndihlale nosapho lwam ke kukuba ndizawukwazi uavoyida izinto ezinjalo.